Fa o ka latlhegelwa ke karata ya banka, o tshwanetse gore, o dire ka nako o ye ko bankeng, go tswala karata ya gago. Pele ga go ka diragala gore motho a e dirise, ka ntlha ya o tshwanetse go netefatsa gore karata ya banka e bolokegile ka nako tsotlhe ka gonne e le botlhokwa thata.

Fa o bula account ya fixed deposit, ditlhokego ke ID, o tshwanetse gore e be o na le selekano sa madi a mangwe le a mangwe gore o kgone go bula account ya fixed deposit. Ga gona gore go ya ka gore o amogela madi a le ma kana kang kgotsa o na le madi a le ma kae.

Batho ba ba simololang go dirisa forex, ba iphitlhela ba dirile diphoso tse dintsi tsa go tshepa batho, ba ba ba fitlhelelang mo mafaratlhatlheng a inthanete. Mme ba bua maaka gore ba tla ba thusa, mme ga ka jalo go re ba tile go dira diphoso tsena, ba tshwanetse go batla kgotsa go fitlhelela kitso ka ga forex mo bathong ba ba maleba.

Nna go ya ka nna ke nagana gore, ke mokgwa o wa go romela madi o dirisa banka. Ka gonne o na le tshepo ya gore madi a gago a bolokegile, go feta di-wallet-e ka ntlha ya gore di-wallet-e motho o kgona go fitlhelela mogala wa gago wa founu. E be o iphitlhela o latlhegetswe ke madi ka ntlha ya go adimisanang ga founu kgotsa mogala wa letheka.

Ke nagana gore madi a UIF a badiwa go tswa mo mothapi le modiri, go lebeletswe letseno, kgotsa diperesente tse mothapi le modiri ba di gogelwang mo mading. Kgotsa modiri a di gogelwa mo mading go ya kwa letloleng la UIF.

Nka dirisa peeletso ya go baya madi kwa bankeng mme ka se e patele botshelo jotlhe ke itse gore fa ke tlhoka madi nka kgona go a kopa kgotsa go a tsaya kwa bankeng.

O tshwanetse go akanya ka ga ya morokotso, di tefelo tse di amanang le karata, tefelo ya kgwedi le kgwedi fa o sa duele ka nako, kgotsa meputso, polokelo, melao ya tefelo.

Dilo tse di tshwanetseng gore o di ele tlhoko ga o tlhopha banka, yo o batlang go e dirisa. Ke merokotso, dipeelo, le seriti sa banka e o batlang go e dirisa. Go ya ka nna ga wa tshwanela go neela batho bangwe nomoro ya gago ya sephiri ka gonne ba ka go utswetsa kgotsa ba go tseela madi.

Kgwebo ya bo matšhonisa nngwe di mo molaong nngwe ga di mo molaong. Mme mmuso o ka dira ka thata wa dirisana le sepodisa, go ka kgona go fokotsa kgotsa go a fetsa kgwebo ya bo matšhonisa ba ba seng mo molaong.

Go beeletsa madi a go tlogela tiro ka lobaka lo lo leele, go na le molemo ka gore letseno le le tsweletseng go amogela madi go ngwaga le ngwaga kgotsa kgwedi le kgwedi go tshwana le moputso mme wa boraro, bopelontle le go itse ka . Mme go na le dikotsi go fela ga madi, madi a tswalegileng go fitlha o nna le dingwaga tse di rileng, phetogo ya mmaraka.

Di banka di ka rotloetsa badirisi go dirisa ditirelo tsa di banka tsa mogala, ka gonne di boloka nako, mme o kgona go fitlhelela sengwe le sengwe se o se batlang ka mogala, o se dirisa ka mogala wa letheka. Mme di banka di ka dira gore di rute badirisi ba tsone ka ga thekenoloji, go dirisa ditirelo tseno.